Kungithinta kumbi khulu ukukhutjhulwa kwamathikithi weembhesi ngombana yoke imali nawUberegako, imali iphelela ethikithini lebhesi ngapha mele uthenge ukudla ngekhaya, ngapha bentwana esikolweni, ingithinta khulu indaba yokukhwela kwamathikithi weembhesi.

Ngombana abosomabhizinisi laba basuke baqala bona nabayokwehlisa intengo yamamathikithi, nanofana iimbaseli zehlile, ukobana akunanzuzo nofana akuna-profit bona abazoyithola lokha nabehlisa iintengo yamathikithi nofana iintengo yembaseli yehlile.

Ukukhutjhulwa kwentengo yeembaseli kubalimaza khulu abagibeli bazo ababasebenzi emakhitjhwini ngombana mele bakhiphe imali yokuthenga amathikithi baphinde bakhiphe imali yokuthi bathenge ukudla, baphinde bakhiphe imali yokobana bayise abantwana babo ngeenkolweni, ibalimaza khulu indaba yokukhwela kweembaseli.

Engathanda bona ilandelwe ngaphambi kokuthi kukhutjhulwe intengo yamathikithi, ukobana kukhulunyiswane nabakhweli before kuzokukhutjhulwa iintengo yamathikithi. Baqalelele nabakhweli abakhwela iimbhesi lezo kobana bona kubathinta kangangani ukukhutjhulwa kwamathikithi.

Ngaphambi kokobana kukhutjhulwe intengo yokukhwela kweembhesi, kungamele kuqalwe bonyana abakhweli abagibela iimbhesi lezo ngaleso sikhathi, bangakghona bonyana bathenge amathikithi ngenani lelo elibekiweko na? Nokuthi kukhulunyiswane nabo abakhweli beembhesi ngaphambi kokobana kukhutjhulwe imali yamathikithi.

Urhulumende kufanele angenelele lokha iinkhamphani zeembesi nazikhuphula intengo ezibhadelwa bakhweli ngombana mele aqale bonyana indlu enzima iyakghona na ukubhadela nofana ukuthenga amathikithi ngemali ababekelwe yona bona bathenge ngayo amathikithi.

Iye, kungabadosa bona baberegise iinthuthi zomphakathi ngombana kwayona petroli iyadura. Lokha nakwehlise imali yokukhwela, imali yentengo yokukhwela kwebhesi, abakhweli beenkoloyi kuzokukateleleka bona bazokateleleka bona bangaberegisi iinkoloyi zabo ukuya ngemberegweni kodwana baberegise iimbhesi nofana ezinye, balise iinkoloyi zabo.

Intengo yokukhwela iimbhesi vane ikhutjhulwe bujamo ingasi kudlelezela abakhweli ngombana bayaqala nqangi naziza ngeembaseleni bona iimbaseli zibiza malini, lokha nabayokuthela, iimbaseli bona zimikise abantu ngemberegweni nababeregisa iimbhesi ukobana nabayothela nofana nabayothenga ipetroli nofana i-diesel bayokulimala kangangani.

Abacabangelwa abadosa emhlweni nakukhutjhulwa intengo yabakhweli beembhesi namkha ngombana bavele bakhuphule nje ngombana suke bacabangela kezabo iimbaseli lokha nabathenga iimbaseli nofana lokha iimbaseli nazikhuphukako, ngikho lokho ekubenza bona bagcine bakhuphule intengo yamathikithi bese lokho kulimaza khulu laba abadosa emhlweni.

Iye, iintengo yokukhwela iimbhesi yamabanga amade ikhambisana kuhle nobujamo bomnotho umphakathi okibo.

Iye, ngombana imali abayitholako yepentjheni yincani yona ngokwayo, kodwana umbuzo wami kukobana bayokwazi njani bona urhola impentjheni nalo akarholi? Ngombana siyazi ukuthi abantu abanzima amanga nafana amala banawo.

Indlela ekumele isetjenziswe ukuphungulela abogogo nabobamkhulu intengo yokukhwela ibhesi ukobana, kuqalwe bonyana bayakghona na ukuthi babhadale imali emele ibhadalwe ngiwo woke umuntu lokha nabayokhwela iimbhesi, nakuthi abakghoni nofana abaphumeleli bona bakhiphe imali efana nawo woke umuntu, kube ngilabo-ke bazobonelelwa khona bona bakhiphe imali engalingani nalaba abanye.

Awa, akumelanga baqalwe bonyana bahlala kiziphi iindawo ngombana bakhona abogogo abahlala kudanyana nalapho ibhesi suke isuka khona nofana iya khona. Nakuzokuqalwa lokho bakhona abogogo nofana abobamkhulu abazorobheka lokha nakumele bakhwele iimbhesi.

Khona okwenza okunye lokha nabazokwehliselwa imali yentengo yokukhwela iimbhesi ngombana kwayona imali yomndende ayikho yinengi kangako ngombana ngapha iqalelele bona mele bathenge ukudla, bathengele nabazukulu.

Ukobana ibhesi imakhaza ekuseni begodu ingena umoya.

Into embi ngokukhamba ngebhesi endleleni enganasikontiri kukobana kungena ihlabathi bese ubafeyila lokha nawuyokuhlala phakathi.

Kusiza ngokuthi iimbhesi nazikhamba zikhamba ibanga elide ngedorobheni ngaphambi kobana zijame lapho zizokuhlisa khona abagibeli nofana abakhweli beembhesi.

Ngibawa umtjhayeli bona ngiphathekile. Ngibawa ajamele ngeqadi ngikwazi ukuzikurhelebha bese ibhesi iragela phambili ngekhambo.

Unobangela ubangela bona iimbhesi zikhuphule imali yokukhwela kukobana iimbaseli nazo zisuka zikhuphuke ezifana nabo idizili nepietroli zisuke zibize khulu.

Ngombana iinkoloyi ezizijameleko zikghona ukungena nanoma kukuphi kuthi lezi zomphakathi kukhona lapho zingangeni khona. Imikhawulo labo zingangeni khona nguwo unobangela loyo.

Intengo yeembaseli iwathinta khulu amahlelo wokukhamba. Ngombana kukatelelekile bona nibhadele nofana nikhiphe imali engaphezudlwana kunale imali ebenitjhajwe ngaphambi kobana nikhambe nofana ngaphambi kobana intengo yeembaseli ikhuphuke.

Abatjhayeli bathinteka khulu lokha iimbaseli nakutholakala bona ziyakhuphuka zikhuphuke kuphakathi neenyanga. Abanye babo suke imali banganayo yokobana bangathelela nofana bangathela iinkoloyi zabo bathele ipetroli nofana idizili.

Iye, ngombana urhulumende nguye obonako bona iimbaseli ziberega kangangani nofana iimbaseli lapho zisuka khona zibhadelwe kangangani.

Ikhona inzuzo yokusebenzisa iinkoloyi ezincani ezizijameleko ngombana inzuzo yakhona kukobana awubhadeli imali etjhajwa ziinkoloyi nofana ziinthuthi zomphakathi.

Kungithinta khulu isabelo mali yomuntu ikoloyi ngombana ifuna ukuthelelwa ipetroli ukuze ikghone ukukhamba begodu nalokha nakunesimbi nofana amatayere amotjhekileko kukatelekile bona uthenge iintwezo izokwazi ukukhamba.

Ipetroli abantu bangayonga ngokungaphithizeli lokha nase baneenkoloyi begodu bayiberegisele lokha nakunala kurhabileko bona bayekhona enye indlela abangayonga ngayo ipetroli kukobana bangagijimi khulu begodu lokha ikoloyi nayisemehlelweni bangagandeleli khulu bangagandeleli amafutha bona ikoloyi igijime ngaleyondlela bangayonga khulu ipetroli.

Intengo yepetroli iyithinta khulu intengo yokudla. Ngombana ipetroli ngiyo ethuthezela ukudla zoke iinkoloyi nofana zoke iinkhwelo ezikhamba ngepetroli eziletha ukudla ngeSewula Afrika. Zenza bona umunotho ukhule begodu intengo yepetroli amazinga wakhona abephezulu.

Kungithinta khulu kwamambala ukukhutjhulwa kwentengo yamathikithi wokukhwela ibhesi.

nakukhwela iimbaseli zikhwela khulu begodu lokha nazehlisako nazehliswako zehliswa kancani. Ngalokho amakhamphani weembhesi angeze akwazi bona ehlise intengo yamathikithi.

khulu ukukhutjhulwa kwentengo yeembhesi ngombana abanye bagcina sebaberegela ibhesi ngapha mele baqale ukudla emakhaya ngapha mele base abantwana ngeenkolweni kubalimaza khulu abakhweli.

Kukobana kukhulunyiswane nabakhweli ntanzi ngaphambi kobana bakhuphule intengo yamabhesi abakhweli bangaboni ngentengo siyikhuphukile.

Mele kuqalelelwe nalaba abatlhogako nofana abarhola imali encani ngemakhwitjhini ngaphambi kokobana kukhutjhulwe intengo yamathikithi weembhesi.

Kungabakuhle bona urhulumende naye angenelele afake isandla lokha iinkhamphani zebhesi nazikhuphula intengo yamathikithi for abakhweli.

Iye kungabadosa abatjhayeli beenkoloyi ngombana ipetroli kwayona iyadura. So lokha nakwehliswe nofana amathikithi nangaduri khulu abakhweli beenkoloyi bangabeka iinkoloyi zabo baberegise iinthuthi zomphakathi iimbhesi ukuya ngemberegweni.

Suke kubujamo lokha intengo yokukhwela ibhesi itjhuguluka suke kungasikho bona iinkhamphani idlelezela abakhweli.

Singatjho bona bona bayacatjangelwa abantu abadosa emhlweni kodwana ngombana suke kwayona ikhamphani kungekho into engayenza ngokobana iimbaseli ziyadura. Ingakho bese ziyakhutjhulwa iimbaseli nofana ingakho bese ziyakhutjhulwa iinthikithi.

Iye kona ziyakhambelana nalobubujamo bomnotho esikibo ngombana kwabona abantu bekhamphani beembhesi batjheja ntanzi bona iimbaseli zibadla kangangani ephokothweni.

Iye kungabakuhle bona abantu abarhola ipentjheni baphungulelwe imali nabakhwela iimbhesi.

Kufanele kuqalwe bona sebakhule kangangani abogogo nabomkhulu kobana bangakhwela ibhesi. Ngaleyondlela ngilapha bazokukghona khona bona babehlisele intengo yamathikithi abakhwela ngawo ibhesi njengombana barhola umndende.

Kufanele bangaqalwa bona bahlala kude kangangani abogogo ngaphambi kobana behliselwe intengo yamathikithi yeembhesi.

Kungabarhelebha khulukhulu abogogo nabobamkhulu ngombana imali le abayitholako yepentjheni ngiyo abaphinde bondle ngayo iinzukulu abahlala nazo emakhaya ingabarhelebha khulu ukwehliselwa intengo yokukhwela ibhesi.

Kungabakuhle nabangehliselwa ngamaphesende amahlanu.

Iye zona zibatjheja ngokwaneleko ngombana umnyaka lo abakhweli bebaphiwa amajazi amakhulu ngombana iimbhesi zabo lezi zimakhaza lokha ekuseni abagibeli nabaya ngemberegweni lokha nakusebusika.

Iye zikhamba ngefanelo abatjhayeli bayatjheja lokha nabatjhayelako.

Zibafikisa ngesikhathi emsebenzini abakhweli bazo abahlala eendaweni zemakhaya ngombana bayazi bonyana bakhwela ngesikhathi esifaneleko ukuze bangaladelwa emberegweni yabo.

Iye bakhona ababaphatha kuhle bakhona abangabaphathi kuhle. Abantu abafani njengobasazi bona siphila ephasini lapho abantu bangafani khona.